Mobile banking e fetotse tsela ya taolo ya madi ka ditsela tse dintsi e leng gore e ntsha tlhokego ya go ya kwa bankeng go boloka nako le ditsela, e dira gore go latele diphetogo tsa akhaonto go nne motlhofo, e thusa go dira ditefo ka potlako tse di tshwanang le go reka moya kgotsa go reka motlakase. Dilo tse ke di ratang ke gore ke kgona go tsamaisa madi ka nako epe kae kapa kae. Tshepo ya ditefelelo le tshedimosetso ya akhaonto ka nako ya sebele go fokotsa kotsi ya go rwala tšhelete ka mmele.

Dikotsi tse o ka kopanang le tsone ke go latlhegelwa ke boleng ka ntlha ya diphetogo tsa mmaraka, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa tsamaiso kgotsa tsa go ntsha madi, go se kgone go ntsha madi ka bonako fa o tlhoka ka , kotsi ya pheletso fa madi a bolokilwe mo ditlhopheng tse di sa tswang sentle. Ditlhokomelo botlhokwa tse di botlhokwa ke tlhatlhobo ya peeletso le ditshenyegelo tsa yone, go tlhaloganya maemo a konteraka ya annuity, go netefatsa gore peeletso e sireleditswe ka molao.

Go reka sejanaga se se dirisitsweng go ka nna botlhale fa o lekola sentle maemo a sone pele o se reka. Fa sejanaga se go fa mathata morago ga go se reka, fa o se rekile foo mo setheong se se mo molaong o ka kgona go se busa kgotsa go kopa kalafi ya mathata. Fa o se rekile mo mothong ka bongwe, go ka nna thata go se busa fa go sena konteraka e tlhalosang seo. Ditlhokomelo botlhokwa pele o reka, ke go lekola maemo a enjene, dipampiri tsa sa mmuso le rekoto ya ditirelo, batla kgakololo ya bongaka jwa dijanaga pele o dira tshwetso.

Selo sa botlhokwa ke tshireletso ya PIN-e ya gago fa o tlhama PIN-e e ntšhwa. Se dirise dinomoro tse di ka se tlhaloganyeng motlhofo jaaka letsatsi la matsalo kgotsa one, two, three, four, dirisa motswako wa dinomoro tse di sa tlwaelegang, se arole ope PIN-e ya gago le fa e le ba o ba tshepang, fetola PIN-e kgapetsa-kgapetsa go oketsa tshireletso.

Melemo ya go amogela madi ka mobile money go boloka nako ga go tlhokego ya go ema mo meleng ya banka, o kgona go amogela madi kae kapa kae le mo mafelong a selegae ditshenyegelo tse di kwa tlase go feta tsa banka. Tshepo le tshireletso ya tshedimosetso ya madi, diphatsa tse di ka tswang mo mokgweng ono go ikagile ka network-e fa e sa bereke go ka nna bothata, kotsi ya borukgutlhi fa PIN-e e sa sirelediwa sentle, melelwane ya madi o ka ntsha ka letsatsi, go tlhoka dipampiri tsa semmuso mo tirisanong tse dingwe.

Melemo ya akhaonto ya tšhelete ka internet banking, tshireletsego le boiketlo, o ka laola madi a gago ka nako epe kae kapa kae, go boloka nako ga go tlhoke go ema mo meleng ya banka, go dira ditefo le go amogela madi ka bonako go bontsha tshedimosetso ya akhaonto ka nako ya sebele, go rulaganya ditefo tse di jaaka rente kgotsa inšorense.

Go kopa meputso ya malwetse mo UIF go ka nna bonolo fa o na le ditokomane tse tlhokegang le fa o latela dikgato tse di nepagetseng. Go dira gore go nne bonolo, tsenya kopo ya gago ka U filling online kgotsa kwa ofising ya labour, netefatsa gore o na le form-o UI two, setlankana sa ngaka le kopi ya ID, o tshwanetse go bo o le modiri yo o duelang dikabelo mo UIF.

Go reka sejanaga ka madi a baloon-i go ka nna botlhale fa o tlhaloganya maemo otlhe a peeletso. Molemo go kgona go reka sejanaga ka bonako le fa o sena madi otlhe ka nako e le nnye, go ka tokafatsa credit score fa o duela ka nako, go boloka madi a mangwe a ka dirisiwa mo ditlhokegong tse dingwe, ditshenyegelo tse di kwa godimo ka ntlha ya dipoelo, kotsi ya go latlhegelwa ke sejanaga fa o palelwa ke go duela, go nna mo konterakeng e e ka se go letleleleng go rekisa sejanaga ka bonako.